Andizange ndithathe inxaxheba kwezo zinto ngokobuqu kodwa ndiyakuqonda ukuba zizinto ezonwabisayo nezinika amava amangalisayo. Kutheni kunjalo? Okokuqala, abanye abantu baye banganikwa amathuba. Okwesibini, umnqweno kunye nomdla. Okwesithathu, imiqathango yemozulu kunye neemeko ezithile. Okwesine, ukufikeleleka nokhuseleka. Nangona kunjalo ukuba ndingafumana ithuba ndingathanda ukuzama ukunyuka intaba kunye nokubukela iintaka kuba ezo zinto funi amava anzulu kwaye zinika uxolo lwengqondo ngelixa wonwabela indalo.